Didiriswa tsa metšhameko ya eleketeroniki di fetotse metšhameko ka go rotloetsa tirisano ya mo inthaneteng ya nako ya mmatota fa gare ga batšhameki lefatšhe ka bophara. Go kgontšha dipolelo tse di raraneng tse di dirisanang le go tlhokofatsa mefuta e mešwa e jaaka game le maitemogelo a mmatota a kopanyang tiro ya mmele le ya digital-e.

Batho ba rata metšhameko ya ileketeroniki le ya di-cellphone-u ka gonne e siametse go tšhameka nako ngwe le ngwe le gongwe le gongwe. Metšhameko e dira gore motho a itumele le go nna le seabe. E dira gore motho a iketle a imolole kgatelelo ya mogopolo le go ikutlwa a kgonne sengwe, gape di dira jaaka tsela ya go feta nako go golagana le ba bangwe mo setšhabeng mme.

Go tšhameka motšhameko wa mo inthaneteng o tlhoka thata sedirisiwa se se tsamaelanang kgolagano e tlhomameng ya inthanete le motšhameko ka bone. O ka nnang wa laisolola mo lebenkeleng la digital-e kgotsa wa bonwa ka se batli sa web. Metšhameko e ratiwang ya mo inthaneteng e akaretsa di-royal tse di tšhwanang le Fornite metšhameko ya leano e e tšhwanang le League of Legends. Metšhameko ya go etsisa e tšhwanang le Mind Craft le metšhameko ya meletlo e e sa reng sepe e e tšhwanang le Among Us le Jackbox Party Pack.

Metšhameko ya kgaisano e ka nna motšhameko le go itlosa bodutu go ikaegile ka selekanyo sa go nna le seabe. Baitseanape ba tsena mo maemong a a kwa godimo. Fa ba bangwe ba tšhamekela go ijesa monate le go dirisana le batho ba bangwe, mme batšhameki ba le bantsi ba fetoga fa gare ga dikarolo .

Go nna motlhofo ga metšhameko ya cellular phone-u le go farologana ga yone go ka tswa go ile ga fokotsa go tšhameka ka namana. Mme ba le bantsi ba santse ba tsaya go dirisana sefatlhego le sefatlhego le go itšhidila mmele go le botlhokwa ka go tšhameka ntle le inthanete. Metšhameko ya mo inthanete le ya kwa ntle ga inthanete e nna mmogo e thusa batho ba ba ratang dilo tse di farologaneng.

Fa e le gore o rata metšhameko ya kgaisano akanyetsa ditlhopho tse di tlwaelegileng tse di jaaka League of Legends, Over Watch, Fortnite kgotsa FIFA. Akanya ka dilo tse o di kgatlhegelang le polatefomo e o e ratang go bona e go tšhwanelang thata. Gape o ka botsa ditsala kgotsa wa tlhola ditšhitšhinyo tsa mo inthaneteng le twich go bona tlhotlheletsega go.

Go tšhameka mo inthaneteng go na le melemo le dikotsi melemo e akaretsa go tokafatsa bokgoni jwa go akanya. Go dirisana le batho ba bangwe le go imolola kgatelelo ya mogopolo. Le fa go ntse jalo go tšhameka thata go ka dira gore motho a tšhwakgolwe a itlhole mo bathong le go nna le mathata a botsogo ke rata FIFA.

Metšhameko ya mo inthanete e tlhoka data go golagana le di-server-a. Go tsamaisana le batšhameki ba bangwe le go laisolola di tšhwantsofatso gore o kgone go tšhameka. O tla tlhoka kgolagano e tlhomameng ya inthanete sedirisiwa se se tšhwanelang, mme gongwe le peeletso ya motšhameko kgotsa go o reka.

Batho ba tšhameka metšhameko ya mo inthaneteng bosigo gore ba nne motlhofo ba iketle ba kgone go golagana le lefatšhe lotlhe le go tlhoma mogopolo botoka. Go somarela ditšhenyegelo tsa data akanyetsa go dirisa Wi-Fi e go fetola di-setting tsa metšhameko go sekaseka mekgwa ya go sa dirise inthanete. Go leba dithulaganyo tsa data tse di reketlang kgotsa go etela di-cafe tsa metšhameko.